Gantsi ga batho ba ananya madi, ga ba lebelele gore go tlo tseya nako e kana kang gore ba e patele, le gore di-interest-e tse e leng mo tšheleteng eo ke tse kana kang, le gore ba tla kgona na gore ba e patelele tšhelete eo, ka morago. Ke diphoso tse dintsi tse di tlwaelegileng tse batho ba di dirang, gore ba seka ba botsa dipotso pele, gore batle ba nne le dikarabo, tse tshwaneletseng, gore batle ba kgone go tseya ditshwetso, tse tla kgonang gore di ba thuse gore ba ananye madi ka tsela e betere.

Fa ke ne ke kopa go bula account-o, ke ne ka fana ka bopaki jwa madi a ke ne ke a tsenyang ka letsatsi le letsatsi, ka go supa ditlhankana tsa madi, di-invoice-e tse ke ne ke di romelang bareki, le dipampiri tsa banka tse di bontshang madi a tsenang mo account-eng ya me. Ke ne gape ka tlhalosa mofuta wa tiro e ke e dirang, jaaka go reka le go rekisa, kgotsa go direla batho ka bokgoni jo bo itseng. Go bontsha gore ke na le tsela e itseng ya go tsenya madi, seno se thusitse go bontsha gore le fa ke iperekang, ke kgona go laola madi a me sentle.